Abafundi bangalungiselela ukumela amasiko abo ngokwenza lokhu. Kuzilungiselela ngokuhamba phambili, bathatha isikhathi sokufunda ngezimpawu eziyinhloko zamasiko abo. Njengokudla, izembatho, umculo nezamasiko emidlalo, ukuzihlela imiboniso. Balungise amasiko afana nokuqhuba imibukiso yomdanso wendabuko noma ukudlala izinsimbi zomculo wesintu. Ukupheka ukudla kwendabuko bazise uhlwa lokudla kwabo. Ukuze belungise amathuba okuphakela izizwe ezahlukene izibiliboco zendabuko. Izixhaxha zobungani, bathuthuke izinhlelo zokuzihlanganisa nabanye ngokusebenzisa izaga. Namaqiniso, namasiko abo okuvula izingxoxo ezijabulisayo.

Ukuze kuqinisekiswe ukuthi wonke umfundi uyabamba iqhaza kulo mdlalo, lezi zinyathelo zingasiza. Ukufaka isidima ezahlukahlukene, ukukhuthaza ukusebenzisana, ukushintshana izindima, ukufundisa nokweseka. Ukwenza umdlalo ujabulise.

Izikole zingakhuthaza ukuhlanganyela okulinganayo kwezemidlalo kwabafana namantombazane ngokwenza lokhu. Izinhlelo ezifinyeleleke kuwo wonke umuntu, ukuqeda ukucwaswa ngobulili, ukuhlinzeka izinsiza, ukuhuthaza ukusebenzisana. Izindima zabaholi bobulili obuhlukahlukene.

Uma ngingachitha usuku nomdlali webhola engimthandayo, ngingamubuza le mibuzo. Yini eyakukhuthaza ukuthi uqale ukudlala ibhola? Isiphi isikhathi esibaluleke kakhulu nomsebenzi wakho ongasikhumbula? Ujikijikisa kanjani ingcindezi yokuba semqhudelwaneni omkhulu? Yiziphi izifundo zokuphila osithole ebholeni ezikuthuthukisile njengo muntu? Ungathini kubantu abashisekela ukulandela iphupho labo kunoma yimiphi?

Intsha ingakwazi ukubhekana nokugxekwa kwi-inthanethi ngokwenza lokhu. Ukungazinaki izincomo ezimbi, thola abaxhasi abahambisana namanani, sebenzisa izilungiselelo zobumfihlo. Hamba ngenhloso yokufunda, gcina ukuzethemba.

Imidlalo inamandla kakhulu okuhlanganisa abantu bezinhlanga ezahlukene. Nokugqugquzela ukulingana, ukuhloniphana kanye nokusebenzisana eqenjini. Nawa amanye amathuba, imidlalo yamaqembu, imicimbi emikhulu, izifundo zokuqeqeshwa.

Iqembu lebhola engilithandayo, iqembu lebhola labesifazane laseNingizimu Afrika. Liyaziwe ngokuba ngelinye lamaqembu aphambili e-Afrika, liphumelele izindebe eziningi. Kuhlanganisa ne-Women's Afrika Cup of Nations, i-AFCON ngo-two thousand and twenty two. Lapho banqoba khona i-Morocco kowamanqamu. Abadlali abavelele abafana noThembi Kgatlana, wayengu umdlali ovelele we-CAF women's player of the year ngo-two thousand and eighteen. Kanye noPortia Modise umshayi magoli ophambili weqembu, baye balibeka eqhulwini. Umlando wabo uhlanganisa ukubamba iqhaza kuma-Olympics nakwi-FIFA Women's World Cup lapho bafinyelela khona ku-round sixteen.

Yebo, imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingasiza ekubhekaneni nesimo sokungabibikho kwemisebenzi eNingizimu Afrika. Kungadala amathuba okuqasha ngesikhathi sokulungiselela ukusingatha nangemva komcimbi. Imisebenzi ezalwayo ingafakwa ukwakhiwa kwengqalasisinda, ukuthengiswa kwezinsiza, nezinsizakalo, kanye nesiyindima sokuphatha. Ngaphezu kwalokho, kungakhanga izivakashi nabatshali zimali ngokuphumelela komcimbi, kungavula amathuba amasha omnotho. Okuzosiza ekuthuthukiseni amathuba emisebenzi esikhathini eside.

Bengizotshela umzali ukuthi ezemidlalo azigcini nje ngokuba yinto yokuzijabulisa koda zikhulisa amakhono abalulekile empilweni. Ezemidlalo zifundisa ukwakha isimo sokusebenzisana nokuzimisela, kanye nokugcina impilo enempilo. Zonke lezi ezingasiza ingane yabo empilweni yayo yonke. Ngaphezu kwalokho, ezemidlalo zivame ukwandisa ukuzethemba, ukuvuselela ubungani. Futhi zinike amathuba okubhekana nezinselele ngendlela enempumelelo. Lokhu kuhlanganiswa kwenze ezemidlalo zibe insizi ebalulekile esikhulisaneni somntwana.